Cha, ngingamqonda nje ngibuze ukuthi ingabe uyanginikelela yini ku-UIF if uma kwenzeka umsebenzi ungiphelela noma isikhathi sokuthi ngisebenze lapho siphele.

Ukuba nohlelo lomngcwabo kuyasiza ngoba manje kuvikela iy'nto ey'ningi ukuthi ukwazi ukuthenga izinto ey'dingekayo emngcwabeni.

The time hhayi bo. Ngesikhathi ukhokha usuke ukhokhela ukuthi uma kwenzeka kukhona emndenini ohambayo ukwazi ukukhava izinto zomngcwabo kungaba yibhokisi, ukudla kwasemncabeni kanye nomndeni ukuthi kube khona imali yosizayo uma loyo muntu ubebeka isinkwa etafuleni.

Kungaba yinto engizama ukuyigwema ngoba manje uma wenza isicelo se-overdraft kumele ukhokhe inyanga nenyanga, lokho okungagcina sekuphazamisa ney'nhlelo zakho. Okungenzeka hlampe nomholo owutholayo awukho ezingeni elanele ukuthi ubhekane ney'dingo zakho.

Umbuzo engawubuza ukuthi, abantu bengasizakala kanjani ekufundisweni ngosizo lokuqala nasekuthuthukiseni umphakathi, izinsizi zosizo lokuqala? Ukuze abantu noma kwenzeka ingozi asheshe akwazi ukuthola usizo oluseduze.

Into engangiheha ama-charges akhona kwibhange jalo ngenyanga noma uma ukhipha imali kuyenzeka kube khona imali eliyithathayo mhlampe lelo-ke lingaba nemali mhlampe engaphansi, kungaba u-fifty senti noma ngaphansi noma kube ishumi okunye okuhehayo. Bese kuzoba intela oyithathayo njalo ngonyaka, njalo ngenyanga nayo ingawumthelela walokho.

Asenze umsebenzi waba lula esikhathini samanje ngoba yonke into sesayenza emaseluleni noma sithumela imali siyithumela emaseluleni, amaselula ayayonga imali futhi onga namandla. Ungasebenzisi amandla ekwenzeni iy'nto ey'lula ezenzekayo nangeselula, aseyiguqulile amaselula iy'mpilo zabantu.

Ngingaqala ngenze uphenyo ukuthi ngasizakala kanjani okulandela emva kwaloko ngithathe ezinye iy'nyathelo ngilungise zonke iy'nsiza lapha ukuze ngisizakale, ekuthenini ngiphuthule lokhu engisuke engifuna ukukwenza noma ukuthola omunye umsebenzi.

Umehluko umfundazwe owubonisayo kusuke kuyimali oyinikiwe uma ungumfundi ebolekisayo ukuthi ufunde, ikusize esikoleni semfundo ephakeme ukuphothula imfundo yakho ephakeme, ibala yonke into oyidingayo esikoleni uma usuqedile usuthole umsebenzi uyayikhokha kancane. Kanti umfundazwe imali osuke uphiwe yona ngokwenza kahle ukuthi uyofunda ey'koleni eyiphakeme zemfundo ephakeme yona-ke .

Ngabe imoto uma isengozini bakunika entsha noma uyakhandelwa mahhala?

Akusilo nje uhlelo olu-right ukuboleka imali, cha usuke uyifaka nje ingcindezi engaka, enkulu kabi ngoba kufanele ukhokhe kuba nzima kabi kuba nzima nje kuwo wonke umuntu.

Ngiyaphosisa uma ngathi kukhona engikwaziyo okwe-Forex, awu angazi lutho bakithi ngisho indibilishi le.

Kumele ukwenze ukuba nohlelo ukuthi yini ofuna ukuyenza ube nephuphu iphupho noma yini, koda khona lokho ukuthi yini ofuna ukuyenza ngaleyo mali ofuna ukuyibeka, mase kunjalo-keke then osuzobe uqobelelela ubeka, wazi ukuthi iloku ofuna ukwenza ngaleyo mali ozobe uyibeka.

Impela kungaba umqansa nje umthwalo mase kumele ngikhokhe le mali ngoba manje umuntu empilweni usuke eney'nhlelo, manje-ke mase kunesikweleti siyay'phazamisa iy'nhlelo zempilo yomuntu.

Enginikezwe sona ukuthi ngisilinde ngoba kusuke kungekho emandleni ami ukuthi ngilwe nabantu ukuthi ngifune leyo nzuzo engizoyithola ngalinda, ngibone, ngibuze futhi ngiseshe ey'nkundleni ukuthi ulinda isikhathi esingakanani .